Engingamuchazela khona nje umngani mayelana ne-UIF ukuthi leyo mali leyo ngesikhathi yena ezobe esahleli ekhaya engasebenzi esakhulisa ingane lezo y'nyanga lezo. Leyo mali izomsiza ukuthi athi khona engekho emsebenzini kodwa akwazi ukuthi uma kuphela inyanga ahole aqhubeke nje njengomuntu osebenzayo aqhubeke ahole imali. Khona ezofezekisa iy'dingo zakhe, kungabi ukuthi ngoba esehleli ekhaya, kube sengathi nomsebenzi usuphelile. So i-UIF-ke ingakhona ukuthi imsize lapho.

Okunye nje kwalezinto lezi zemshwalense yey'moto kungaba yikho ukuthi enene abantu utholukuthi imoto uy'limaze ngendlela engekho right, bese edinga ukuthi akhokhelwe. Ngoba bayakwenza ukuthi enene umuntu mese abone ukuthi hhayi imoto ngoba manje ngathi usekhathele iyona, uzobe eseyayilimaza ngoba azi ukuthi uzohamba ayo-claim umshwalense. So ngaleso sikhathi benza njalo ibhizinisi lona liyawa ngoba phela manje uzobe esekhokha, ukhokhela into umuntu mhlampe utholukuthi yena besakhokhe kancane. Sekumele-ke manje ngoba naku nisayinile-ke la, navumelana ngesivumelwano thizeni, kube ukuthi-ke useyazuza yena wena usuyalahlekelwa ngalapho.

Umshwalense wokuphila ungasiza ekuthenini kube khona ikhefu ekuthenini umuntu ahlale engenayo imali utholukuthi usuyahamba uya komashonisa, uyabholeka. Kanti uma kwazi ukuthi khona le mali le ayibekile, kungaba khona ukuthi enene akhululeke emoyeni ukuthi hhayi vele akazubanankinga esikhathini esizayo ngoba ikhona imali ayibekile. Athole ukuthi nasengqondweni ukhululekile akalokhe ecabanga isikhathi esiningi. Isiza lapho-ke leyo mali ukuthi mase ezwa ukuthi usexakekile, uyakwazi ukuthi aphinde ahambe ayothatha kuyo futhi.

Hhayi ukuthatha imali ebolekiwe akuwona umqondo omuhle, ngoba nisuke nazi wena nomlingani wakho ukuthi nizoshada. Kuyaye kube kuhle ukuthi okungcono niyibeka imali nihlanganise nishade nje imali isihlangene, ngoba le ebolekiwe iy'ndleko zomshado ziningi kakhulu. So le ebolekiwe inanama-interest, iyazala. Ingagcina kuwukuthi nje anisaneme ngempela emshadweni isiyanikinya le mali ngoba isuke sekumele phela niyikhokhe sekudlule konke. Utholukuthi nisaney'dingo futhi zakhona ngaleso sikhathi, kube kusamele nikhokhele nalezi esenadlula kuzona. So ayikho right imali ebolekiwe uma ubolekela umshado.

Esimweni esifana naleso emshwalensini womngcwabo, into esuke simele manje icatshangelwe isidumbu sikamufi, ukuthi singahlali emakhazeni isikhathi eside, size sonakale. Ingathi kungathi uma kuvele into ekanjalo ngoba vele iy'mali zikamufi zisuke zizophuma engathi kungasetshenziswa le esuke imali ikhona. Kucatshangelwe nje isidumbu sikamufi. Angahlaliswa isikhathi eside imali ikhona. While besalindile nje ukuthi kuphume imali yamshwalense, bangabe besebenzisa le ekhona abantu. Bese-ke mase ifikile-ke kuyima-ke kuthathwa leyo yamasingcwabisane kube iyona-ke evala isikhala sala kusuke kuthathwe khona lezi ezinye iy'mali.

Izinto eziyaye zenzeka uma ngabe uthathile umshwalense wemoto, eminye utholukuthi iyabiza utholukuthi kuningi abakuthembise khona kodwa mase uthi uyofuna imali leyo osuke uthenjiswe yona ukuthi bazokukhokhela, utholukuthi awusayitholi. Nalo lolo sizo lelo lwemoto osuke kumele usuluthole mase usenkingeni utholukuthi alusapheleli, awulitholi lonke. Ezinye izinto eziyaye ezibe ingozi lezo. Utholukuthi koda kuyabiza ngampela indaba yelo, imali oyikhiphayo njalo ngenyanga. Kodwa utholukuthi akusenzeki ngendlela wena obufisa ngayo nale ekade adevethayizelwe khona ukuthi kuyikhona.

Uma kungase kuthiwe ibhange liyanginikeza njengamanje imali uthole ukuthi angiyidingi, angeke ngize ngiyithathe imali ngingayidingi. Kuphela ngingalinda isikhathi lapho ngizobe sengiyidinga khona bese ngiyahamba-ke ngiyoyithatha. Ngoba uma ngizoyithatha manje ngingayidingi ngizogcina sengenza zonke izinto ebekade ngingay'hlelanga. Uthole ukuthi imali isiyaphela koda angibonanga ukuthi ngenzeni ngayo.

Lowo ozobe elahlekelwe ilunga lomndeni, ngingahlala naye phansi ngimtshele ukuthi ngiyazwelana naye kakhulu kule simo ababhekene naso. Kepha-ke kuzolunga khona ngoba uzobe engaseyena owokuqala, basuke bebaningi nabanye befikile emva kwakhe nangaphambi kwakhe. So ngingambekela nje ukuthi kona kona ekugcineni uzogcina elungile indaba yepholisi yakhe. Ngicela ukuthi abekezele nje ehlise nomoya izinto yizokwenzeka ngendlela. Noma ebona ukuthi ujahile kakhulu mhlampe-ke ngimu-suggest-ele ezinye iy'indlela hlampe angenza ngazo ukuthi-ke abuye hlampe asivale isikhala sa leyo mali le asuke eyidinga ngaleso sikhathi. Ukuthi uma ekhona enye ehleli akavele asebenzise yona ngoba izinto zemshwarense kwesinye isikhathi zithatha isikhathi, so zidinga zithatha isikhathi nokubekezela.